Iinkomo zedini ezikhitjhelwa umlobokazi

Inyoka buhlalo obenziwe ngomncamo buhlalo obufakwa babantu bengubo abendileko.

Inyoka imbathwa lokha umuntu wengubo nakendako.

Unosokana ngunina lesokana lomuntu.

Isirholwani yinto ephothelweko eyenziwe ngomncamo, efakwa edinini, emilenzeni, ezandleni kunye nentameni.

igqatjha kukudla okudliwa maNdebele.

Inaka sisembatho esenziwe ngesikhumba, iinkhumba zeembandani ebotjhwa entanyeni efakwa ngabantu bembaji

Ibhengela mncamo ofakwa emkhonweni, ofakwa babantu bengubo kwaphela.

Mvumo wesintu nofana umvumo wesiNdebele ovunywa bulili bobubili ungavunywa babantu bengubo ungavunywa babantu

mncamo ofakwa entanyeni.

Ukhuliswa ngokwesiko nasele abona amalangakhe nofana nasele aya esikhathini.

Umrhwabha yinyama ehlaza eyonyisiweko ethelwe itswayi kaphela yalengiswa.

zamalobolo nazipheleleko zibabunane.

Indima edlalwa babantu abadala nakuqeda ukubelethwa umntwana. Abantu abadala kuba ngibo abapha umntwana ibizo

Ukuveza indaba kuvela emzini kuyokhulunyiswana ngeendaba zamalobolo.

Isidonodono sigojwana esenziwe nofana esivalwe ngemincamo esiberegiswa bonobesa.

Iyerhana ngokhunye okubotjhwa la edinini kumbathwa mathelerina kwenziwe ngomncamo.

Umuntu obizwa bona ngunomkhwenyethu ngunina lomkhwenyana.

Ukghari ngudade kababakho, iye ngudade kababakho, ukghari ngudade kababakho nofana ukghari ngudade likababakho.

Mlobokazi mumuntu wengubo othethweko nofana owendileko nofana owendako.

Iphephethu yinto efakwa nofana embathwa bantazana, abantazana abamathelerina into eyenziwe nge-cardbox yambozwa ngemincamo.

Itjholo yingutjana embathwa babantu bengubo abendileko.

nguyise womlobokazi.

Ikaba sibhono.

Amagama amahlanu wobuntazana engiwaziko. NguNdlelehle, nguVamuhle, nguNomhlekhabo, nguDlhamaga, nguNokhesekile.

Abakhambisa ihlelo lamalobolo babantu bembaji.

Siko elenziwako ngesikhaya, emva kobana umntwana abelethwe, umntwana uphiwa igama bekaphahlelwe.

Ifengwana yinto abentazana nofana abomma nofana amasokana abayiberegisako lokha nabawahlako nabavumako, bayifaka la ngemlonyeni bayifufuthe ikhiphe umdumonyana omnanjazana.

Umuntu obizwa bona mkhwenyethu, mumuntu wembaji othetheko emzini loyo.

Nakutholakala bona kuhlongakele umntazana osele amkhulu ubulungwa ngendlela le, kubizwa abantazana abakhulu njengaye abangaphasi kwakhe abafuneki.

Imithetjhwana yesintu efanelwe ukulandelwa mumuntu wengubo osidisi. Umuntu wengubo osidisi akayi lapha kunesilahlo khona.

Isiqobotjhelo yinto abomma nofana abantu bengubo abayiberegisako lokha nabambatha ingubo. Ingubo iqobotjhelwa ngesiqobotjhelo.

Umafumeza mntwana ophiwa umlobokazi nakaqeda ukwenda nofana lokha nakendako.

Umratha kukudla kwamaNdebele nofana kukudla kwesikhethu okwenziwe ngesiphila esisiliweko.

Ngiyaphikisa ngokwesiko lesiNdebele abomma abakavumeleki bona bakhambise ihlelo lokulotjolwa komntazana, mberego nofana msebenzi wabantu bembaji loyo.

Umntazana osele akhuliswe ngokwesiko kufanele aziphathe

Umgade sitjalo nofana otholakala emirorhweni u-orentji nge-colour nofana utjheli.

Ubaba ohlongakalelwe ngumma wakwakhe uzila unyaka woke.

Amagama wobusokana amahlanu engiwaziko, nguDuka, uMsweswe, nguSlaki, nguThisila kunye noThulari.

Umtjhotjho yinto ethwalwa nofana efakwa babantu bembaji ehloko, eyenziwe ngesikhumba sengwe.

Imbuzi ehlatjwa nakuqeda ukubelethwa umntwana, ihlatjelwa lapha kuphahlelwa khona.

mumuntu okhulumako ngesikhathi sedwendwe nobukhazi nofana ngesikhathi samalobolo

Itjhorholo livunulo lesiNdebele.

Awa, abobaba abakavumeleki bona bambathe isithimba, isithimba simbathwa babantu bengubo kwaphela.

Umma ohlongakalelwe ngubaba wakwakhe uzila unyaka woke.

Ingwani ngile embathwa babantu bembaji, sigqoko esimbathwa babantu bembaji.

Idwendwe ngilokhu ekwenzeka ngemva kwama lobolo lapho kuhlangana khona imindeni emibili, kukhutjhwa khona iinkomo zamalobolo, kukhutjhwe nenothiso nayo yoke into le.

Ukusoma kutjhela umntazana nofana kubawa umntazana bona abeyintombakho.

Isithimba sikhumba esimbathwa babantu bengubo lokha nabavunula ivunulo yesiNdebele.

Isinanazelo ngilokhu okutjhoko lokha nawubongelela nofana nawuthokoza isibongo sekhenu, uzitjho

Umma owendileko kufuze aziphathe kuhle, bekahloniphe namasiko wesikhethu njengomma osekanomuzi nofana njengomma othethweko.

babantu bembaji abavumako begodu baberegise ne-instrument ethileko ukukhupha umvumo loyo.

Idzila yintwenye eyenziwe ngesimbi efakwa entanyeni, efakwa babantu bengubo, khulukhulu ifakwa bomma abendileko.

Kghororo mncamo ofakwa

Irasu iyafana nayo-ikghororo zombili zifakwa entanyeni.

Ukuhlambisa kulokha umlobokazi nakathenga izinto azinikela bekhakwakhe.

Irhabi yivunulo yesikhethu imbathwa bantazana bamaNdebele.

Isikotjhi yivunulo yesiNdebele, embathwa bantazana bamaNdebele, imbathwa ngemuva.

Umdzegana yivunulo yesikhethu, eyenziwe ngomncamo, embathwa litlawana.

Umnayilani yivunulo yesikhethu imbathwa bobaba.

Umgari yivunulo yesikhethu eyenziwe ngomncamo. Yivunulo yabomma ethwalwa ehloko, beyiyokufika eenyaweni. Bayimbatha lokha nakugidwa igwabo, nofana lokha nakuthokozwako.

Umadalanyana yivunulo yesikhethu, embathwa babantu bembaji.

Umbhalo yingubo yesikhethu enemibala ehlukahlukeneko, embathwa babantu bengubo, nofana imbathwa mathelerina embathwa masokana, embathwa nabomma.

Unokhethwabo ingubo yesiNdebele embathwa bomma.

Umtshurhwana yingubo embathwa mathelerina emahlombe.

Isihlohlo yivunulo yesikhethu embathwako.

Umncwazi sigqoko sithwalwa ehloko.

Umkhala yivunulo yesikhethu eyenziwe ngomncamo. Umkhala othwalwa bomma, nofana abomalukazana. Uthwalwa mathelerina uthwalwa namasokana.

Unomahlonjana yivunulo yesikhethu evunulwa babantu bengubo, nofana evunulwa bomma abathethweko.

Unomatlawana yivunulo yesikhethu, evunulwa ngumma onetlawana.

Ivunulo yesiNdebele iqakatheke khulu, ngombana nawumbethe yona kuyatjho bona uyazazi bona ungubani nofana uyayazi imvelaphi yakho. Uyazibona ungubani wakwabani, nezinto ozimbetheko uyazi bona zimbathwa bobani njani, kubayini uzembethe, begodu kuyakhombisa bona uyazikhakhazisa ngesikhenu.

Isiko kimi litjho kukhulu, ngombana lingenza ngiyazi imvelaphi yami, ngizazi bona ngingubani wakwabani, begodu ngibe nelwazi ngomlando wesiko lekhethu.

Ivunulo yesiko engiyivunulako, eyaveza bona ngilithelerina begodu ngiyazikhakhazisa ngesikhethu.

Ukudla okuthandwa khulu ngesiko lekhethu mratha, begodu umratha lowo singawutjheba ngezinto ezinengi, singawutjheba ngeperegisi, siwutjhebe ngejemu, siwutjhebe ngenyama.

Ilimi engilikhulumako ekhaya ngikhuluma isiNdebele, ngombana kwethu simaNdebele, kanti-ke nesikolweni ngafunda lona ilimeli, ye-ke liselimini.

Iye ngiyavuma, ngombana qitjhe abantu abanengi sele bavuma ngamalimi wesintu, ngeke kwabalula bona umuntu avume umvumo wesiXhosa, aliNdebele.

Zekolo zidlala indima eqakathekileko esikweni lekhethu, ngombana ziyakhambiselana, ayikho etjharaganisa izinto.

Umnyanya wesiko, nofana wesintu engiwuthanda khulu liqude, ngombana nami ngadlula lapho, ngiyazwisisa bona kwenzakalani.

Isiko lekhethu lihlonitjhwa ngendlela enye emangaza khulu, angeze weza emnyanyeni wesikhethu umbethe ibhrugu awa, emnyanyeni wesikhethu woke umuntu umbatha irogo, nofana umbatha isikete nawumntazana.

Ukuthiywa kwamagama kudlala indima eqakathekileko epilweni yomuntu, nabasuke bakuthiyelele kuyatjho bona bafuna, nofana babona ufana nomuntu loyo, abakuthiyelele ngaye balinde likhulu kuwe.

Amagugu aqakatheke khulu esikweni lekhethu ngila, ubuntu, ukuba nebumbano, ihlonipho, ukuhlonipha omkhulu nomncani, ipatho, ukwamukelwa kweemvakatjhi ngezandla ezifuthumeleko, amasiko namagugu, ukuzikhakhazisa ngesikhethu, umndeni nomphakathi, ukuzwana hlangana kugcine nofana kunebumbano emndenini nemphakathini, kunye nokuhlonipha abezimu.

Ingaba nomthelela omuhle esikweni nepilweni yami, ngombana abantu abadala badlala indima eqakatheke khulu. Abantu abadala basazilandela iindlela zakade zamasiko. Ye-ke abantu abadala kuba ngibo abasifaka endleleni ekungiyo, abantu abadala bayayazi imilando yesikhethu.

Ziindatjana zekosi.

Yenza bona isiko lekhethu libe ngelikhethekileko, isiko lekhethu lihloniphekile, begodu alinazo iindaba ezinengi, nanoma izindaba zingaze zibe khona, zikhulunywa endaweni efihlekileko.

Okuthandwa khulu esikweni lekhethu yivunulo, kanti okuletha itshwenyeko kimi, kubandlululwa ngobulili. Ngibona kwanga abantu bembaji abaphathwa kokufana nabantu bengubo.

Inaka sisembatho sesikhethu esenziwe ngesikhumba esimbathwa entanyeni simbathwa babantu bembaji kwaphela.

Iphotho sisembatho esivunulwa nofana esembathwa maqhakazana ngitjho abomma abendileko esenziwe ngomncamo nangema-cardbox basimbatha ngaphambili.

Iphephethu yivunulo yesikhethu evunulwa bentazana nofana evunulwa mathelerina.

Ibhetjha yivunulo yesikhethu evunulwa besana.

Isithimba yivunulo yesikhethu evunulwa bomma nabentazana.

Itjorholo yivunulo yesikhethu evunulwa bomma.

Iporiyana yivunulo yesikhethu embathwa babantu bembaji nofana bobaba abathetheko eyenziwe ngesikhumba.

Amapatlagwana manyathelo.

Umtjhotjho yivunulo yesikhethu evunulwa babantu bengubo.

Ibhengela yivunulo yesikhethu evunulwa emkhonweni ivunulwa bomma.

Manyathelo avunulwa bomma nabentazana.

Amancina namkha amacici avunulwa babantu bengubo nabentazana bawambatha eendlebeni.

Ibherede singatjho sithi yingwani nofana mncwazi ombathwa babantu bengubo abendileko.

Idzila yivunulo yesikhethu evunulwa babantu bengubo bayifaka entameni.

Yivunulo yesikhethu.

Iyerhana yivunulo yesikhethu eyenziwe ngomncamo nange intambo yivunulo embathwa mathelerina kwaphela.

Igejana yivunulo yesikhethu.

Ingwani yivunulo yesikhethu ethwalwa babantu bembaji lokha nabathathako.

Ikghororo yivunulo yesikhethu evunulwa mathelerina nofana bentazana.

Umlingakobe yivunulo yesikhethu evunulwa bomma nofana babantu abasikazi owenziwe ngomncamo. Imilingakobe ihluka kabili, umlingakobe omude uvunulwa ngumma onomtwana osengomeni lokha nakagida igwabo uyawuvunula, umlingakobe omfitjhani ukuvunulwa ngumma owendileko ongenalo isokana ngokwakhe begodu abentwana anabo besana kwaphela.

Inyoka buhlalo obenziwe ngomncamo.

Inyoka yivunulo yesikhethu eyenziwe ngokuluka utjani kuhlanganiswe nekotini bese ihlotjiswe ngemincamo. Inyoka le ifakwa entanyeni ngasirholwani sentanyeni bese ilenge esifubeni.

Incagu yivunulo yesikhethu eyenziwe ngomncamo nofana embathwako embathelwa ukuzihlobisa.

Isititirimba yivunulo yesikhethu evunulwa masokana yenziwe ngesikhumba.

Awa, akukavumeleki bona abobaba bambathe isithimba ngombana isithimba yivunulo yabantu bengubo nakhona ingasi boke abantu bengubo. Isithimba simbathwa bentazana nabomma kwaphela.

Isiqobotjhelo ngilokhu abentazana nabomma abaqobotjhela ngakho ingubo zabo nofana abaqobotjhela ngakho imitshurhwanabo.

Itjholo yivunulo evunulwa bomma abendileko yingutjanyana encani ebayimbatha emahlombe.

Icuba yivunulo yesikhethu eyenziwe ngomncamo.

Irasu yivunulo yesikhethu eyenziwe ngomncamo embathwa bentazana. Irasu imbathwa entanyeni ilengelele ngehla kwentamo.

Irhabi yivunulo yesikhethu eyenziwe ngomncamo nokhunye irhabi ivunulwa matlawana.

Isikotjhi yivunulo yesikhethu eyenziwe ngetjhila yahlotjiswa ngomncamo kanti beyafakwa nemibala yesikhethu. Isikotjhi sivunulwa bentazana lokha nabambatha irhabi, irhabi liza ngaphambili isikotjhi siza ngemva kanti isikotjhesi asikhethisi bona sele uluthari nofana useselithelerina zimbathwa ngibo bobabili.

Umdzegana yivunulo yesikhethu evunulwa mntwana womntazana osese litlawana.

Umnayilani yivunulo yesikhethu.

Umgari ngilokhu abomma abakuberegisako lokha nabagidako. Umgari wakhona lo wenziwe ngomncamo begodu ubanesigojwana neenrholwanyana ezincani, iinrholwanezi zithwalwa sigodwesi.

Umadalanyana yivunulo evunulwa matlawana yivunulo eyenziwe ngomncamo.